Uma ngisiza uJulia oneminyaka engu-thirty-five usanda kuthuthela edolobheni elisemaphandleni e-Uganda, ngingamuphakamisela ukuthi avule i-akhawunti yemali yeselula. Lokhu kungenxa yokuthi ezindaweni zasemakhaya, izikhungo zamabhange zingase zingabi seduze, kanti imali yeselula iyashesha iphephile futhi itholakala kalula. Ngizomsiza ngokukhombisa indlela yokubhalisa ukuthi angayifaka kanjani imali athumele noma amukele izinkokhelo. Ngaphezu kwalokho ngizomxwayisa ngobuqili obungaba khona futhi ngiqinisekise ukuthi usebenzisa i-password evikelekile.

Lapho ngihlola ukukhishwa kwenqubomgomo, umshwalense wesikhathi esifushane, kubalulekile ukubheka izinto ezibalulekile ezifana nendlela umshwalense okhokhwa ngayo, izinto ezimboziwe ezingamboziwe kanye nemigomo yokukhokhelwa. Ngibheka ukuthi umshwalense uzongisiza kanjani esimeni esiphuthumayo njengokugula noma ingozi, nokuthi izidingo zami ziyahlangabezana yini nale nqubomgomo. Izidingo zami ngizibeka phambili. Ukubheka isabelomali sami bese ngiqinisekisa ukuthi le nqubomgomo iyangilingana yini? Ayibizi kakhulu kodwa inikeza ukuvikeleka okwanele.

Kudala kwakudingeka ngiye ebhange, ukuze ngenze izinto eziningi ezilula njengokubheka isimo semali yami, ukukhokhela izikweletu noma ukundlulisa imali kwenye i-akhawunti. Kodwa manje, ngenxa ye-ephu yasebhange engiyisebenzisayo, ngiyakwazi ukwenza zonke lezi zinto ekhaya, ngiyakwazi nokuvula i-akhawunti entsha. Ngicele isitifiketi sesitatimende semali noma ngibheke imali u-fixed deposit. Lokhu kwenze kube lula kakhulu ukuphatha izimali zami kwehlisa izindleko zokuhamba futhi kwandisa isikhathi esiningi.

Yebo, ngicabanga ukuthi amabhange kufanele adalule imithelela yezimo zokushesha uma kuhlobene nezinsiza ze-overdraft. Lokhu kubalulekile ngoba abantu abaningi abaqondi kahle ukuthi le nkonzo iyibolekisi yesikhashana, hhayi imali eyengeziwe itholakala mahhala. Uma umuntu ethembele njalo ku-overdraft ukuze aphile kungaholela ekubeni senkingeni enkulu yesikweletu. Uma amabhange engadalula le miphumela ngokucacile, umuntu angazithola ehluleka ukukhokha, kuhlanganisa nezintshisekelo ngaphezulu noma izimali zokubambelela.

Ukube bengingene ku-overdraft unyaka wonke, bese ngibona ukuthi izindleko eziphakeme kakhulu kunalokho ebengiklindele. Ngizizwa ngidumazekile futhi ngingathembi ibhange. Ngizozibuza ukuthi ngabe ibhange belingazange yini licacise kahle indlela okusebenza ngayo i-overdraft, ikakhulukazi mayelana nezintshisekelo nezimali ezihambisana nayo. Lokhu kungangishiya ngizizwa ngicindezelekile ngokwezimali futhi mhlawumbe ngingafuna ukushintsha ebhange noma ngicabange izindlela ezingcono zokuphatha izimali zami. Kubalulekile ukuthi kube nobudlelwane obusekelwe ekwazini nasekuvikelekeni phakathi kwekhasimende nebhange.